Indaba yayingeyinhle kahle, ngabhekana ney'nselele ezinzima ngoba ukumangalela umshwalense akukona into elula neze ngoba nabo bazama ngayo yonke indlela ukuthi babeke wena ephutheni ekubeni kuyibona abasephutheni.

Manje ngicela ukubuza-ke, ngabe kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi mase ngifakile isicelo somshwalense ngokuthi ningingcwabele, kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi ngikwazi ukufaka leso sicelo? Ngabe kuvumeleke nawo wonke umuntu ukuthi abe naleso sicelo, noma kunengxenye nje yalabo bantu abakhethelekileyo? Okunye futhi, kubaluleke ngani ukuthi kube nesikhathi okufanele sisilinde sayo leyo ngxenye leyo ukuze ngikwazi ukufaka isicelo?

Ekufakeni isicelo semalimboleko, into eyayibe nje inkinga kakhulu kakhulu inzalo yemali nesikhathi okufanele ikhokhe uyikhokhele or uyibuyise, ilezo zinto nje eziyinkinga kakhulu. Okunye futhi kuyaye kube nje inkinga enkulu uma ngabe kuzoba nokubhalwa phansi okushicilelwayo okuningi kakhulu, ngoba esikhathini samanje sesiyaye sivele nje sithintane ngocingo yonke into ilunge. Uma ngabe-ke kusenziwa ngendlela endala, hhayi kuyaye kube nzima ukuthi ukwazi ukufaka isicelo kuleyo ndawo.

Yize kuyisimo esinzima kakhulu lesi, kepha bengingaqala ngokubona ukuthi uma sihlanganisa siwumndeni ingabe malini ehlanganayo. Emva kwalokho ukuze umngcwabo uhambe kahle, sengingamane-ke ngiqale-ke ngiboleke-ke imalimboleko kumabhange noma kulezi ezinye iy'ngxenye ezibolekisa ngemali. Okunye futhi engingakwenza makuthiwa mhlampe umufi lowo ube nemoto noma ube nezinto nje eziwubucwebecwebe, izinto nje bengingathatha kona ngidayise ukuze ngikwazi ukuthola imali yokumngcwaba.

Yebo, hahahaha ayi cha ziyasebenza ezinye iy'nkundla zokuhwebelana. Ha, yeyeyeye bengingathembi ukuthi ngempela ngempela sengingaze ngiyithole le nzuzo. Vele ezinye y'vede nje zidle y'shaye phansi, but ke hhayi ngiyajabula ukuthi uy'tholile kwenzeke kahle. Sengotshela nabanye-ke ukuthi hhayi-ke ziyakhala ngaphakuyahwebelana kahle, yonke into ihamba kahle.

Izinto nje ezingikhathaza kakhulu, iminyaka ngoba kuyaye kukalelwe ukuthi iminyaka ethile ebese-ke namanani-ke or ayo i-medical aid athe ukuthi xaxa uma neminyaka isihambile, kodwa-ke engikukhathalela nje kakhulu ukuthi ngiyithole ime kahle zonke izinto zami zime ngomumo. Okunye-ke nje okubaluleke kakhulu ukuthi ngizonakekeleka ngendlela eyiyona, izovumelekela yizo zonke iy'bhedlela nasemakhemisi lami uma ngifuna ukuthenga umuthi.

Angiboni ukuthi kungalunga ukuzihlelela umngcwabo wami ngenxa yokuthi iy'nkolelo zethu azifani uma singabantu siphila. Kuyaye kube umkhokha omubi-ke kimi ukuy'hlelela mina umngcwabo wami. Yebo, nginey'fiso ezinhle ukuthi kuhambe kahle konke kube yile nto engiyifihlayo, kepha angiboni ukuthi ngingakwazi ukuhlela. Ngingavele ngizibone nje sengiphila iy'nsuku zami zokugcina and kungakha isithombe esingalungile engqondweni yami lokho ukuhlala nje ngazi ukuthi sengingafa noma inini.